Ngokubona kwami namkha ngelwazi enginalo, umuntu angahlangabezana nobungozi bokobana abantu banje bahlakaniphe kwangokuthi bayakghona bonyana bebele umuntu imali, bebele umuntu imali. Umuntu alahlekelwe yimali angazi bonyana imali le iphume njani kumaliledinini wakhe. Okhunye kukobana lokha umuntu nasele abhadala iinkwelede zakhe angazibona bonyana ubhadala umuntu orerhe kanti akabhadali umuntu orerhe ubhadala omunye umuntu, ubungozi bakhona kukobana ungagcina sele sewubhadala umuntu ongamaziko imali, wena uzitjela bonyana ubhadala umuntu orerhe iinkweledi zakho. Okhunye kukobana ungagcina sele sewubhadala imali enengi ungazi bonyana uyibhadala njani imali leyo.

Iye imalimbolekwa ikhona neenkolweni ezingasi ngezombuso, iye ikhona. Bayakghona bonyana bakuboleke imalimbolekwa nanyana ungafundi esikolweni sombuso bayakghona bonyana bakurhelebhe bakuboleke imalimbolekwa ngombana esikhathini esinengi iinkoloyi zombuso zizala abentwana zithi nasele zizele abentwana nje isikhala sokobana abanye abentwana bafunde singabi khona. Nje-ke abantu baye eenkolweni lezi ekungasizo zombuso, umbuso nawo uyangenelela bonyana ubarhelebhe nabo laba abafunda eenkolweni ekungasizo zombuso ubalekelele ngemalimbolekwa. Ngalokho ngitjho bonyana nanyana ngisiphi isikolo ofunda kiso ekungasiso sombuso, iye urhulumende uzokulekelela bonyana uthole imalimbolekwa.

Ngokubona kwami namkha ngehlathululo enginayo bonyana nasele umntwana namkha umbelethi angasakghoni bonyana abhadele imalimboleko. Amagadango abawathathako kukobana benza irhubhululo ngawe wena mbelethi benza irhubhululo ngawe babone bonyana ngimiphi imisebenzi oyenzako namkha usebenzaphi. Nasele batholile bonyana usebenzaphi la, bona benza isiqiniseko sokobana bona bazidosela bona. Ngalokho ngitjho bonyana baqala imali oyirholako lapho, imali oyirholako lapho namkha imali oyitholako la emsebenzini loyo owusebenzako bazidosela bona emalini leyo ukuze bonyana bangabhadala iinkwelede lezi wena sele ozithetheko okhunye kukobana neemodere sele, nangabe unemodere nayo bayayithatha imodere leyo bayoyithengisa ukuze bonyana bangabhadala iinkwelede lezi ozithetheko.

Ngokubona kwami namkha ngelwazi enginalo, ngibona bonyana kuqakatheke ngokuthi umuntu nasele avule i-akhawunti le akubi lula bonyana imalakhe ingalahleka, ngalokho ngitjho bonyana abantu nasele imali bazibambela, imali kuba lula bonyana imali leyo imlahlekele kodwana nasele avule i-akhawunti nje akubi lula bonyana imalakhe ingalahleka. Angayifaka kancani kancani begodu ayikhiphe ngesikhathi lesi afuna ngaso. Ngokubona kwami i-akhawunti yebulungelo iqakathekile begodu akusilula bonyana bangakuthathela imali ngaphakathi kwayo. Nje-ke woke umuntu kuqakathekile bona angaba nayo ngombana nasele unayo la kuba lula bonyana ungenza izinto ezinengi begodu ezihlukahlukeneko ngayo i-akhawunti leyo.

Umuntu angalithola ngokobana abathinte kumaliledinini bayatholakala kumaliledinini, akufuneki mali bonyana ubathole bayakufowunela simahla bathi nasele bakufowunelile nje wena ukhethe bonyana ufuna liphi ilimi bonyana bakukhulumise ngalo. Ilimi leli wena ozokghona bonyana ubezwe ngalo, uthi masele uqedile la bakuhlathululele ngayo yoke into eyenzekako nge-akhawuntu yakho namkha bakunikele loke ilwazi ekufanele ulazi nge-akhawuntu yakho. Okhunye kukobana uye la baberegela khona, nalapho kuyakghonakala bonyana urhelebheke khona angekhe bakudima irhelebho nasele ufikile, bazokunikela ilwazi olifunako nge-akhawuntu yakho bakutjele bonyana i-akhawuntu yakho iberega njani, bona banesineke bonyana bakurhelebhe.

Iye umbelethi uvumelekile bonyana aboleke imalimboleka yokufunda. Iye umbelethi uvumelekile ngombana imali leyo ingamurhelebha bonyana athathe umntwanakhe amuse esikolweni. Abanye ababelethi abanayo imali engathatha abantwana babo ibase eenkolweni kodwana imalimbolekwa le yokufunda iyabarhelebha abanye abafundi bonyana baqhubekele phambili ngeemfundo zabo. Nje-ke iye umbelethi uvumelekile bonyana angaya esikhwameni semalimboleko yokufunda ayoyiberegisa bonyana arhelebhe umntwanakhe bonyana naye umntwanakhe athuthukele phambili ngeemfundo zakhe. Ngalokho umbelethi kuyakghonakala bonyana ayithathe imali leyo arhelebhe umntwanakhe.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo lokha ekhambeni nabatjhugulula imali bayenza ibe semalini yakwelinye ilizwe. Kukobana imali leyo, bona nabasendaweni yabo le bangayibona iyinengi. Bangayibona iyinengi begodu ithenga izinto ezinengi, yenza nezinto ezinengi kodwana nasele bayitjhugulula bayisa kwenye indawo, imali leyo ungathola bonyana imali leyo yincani kwamambala. Yincani kangangokuthi angeze yathenga izinto ezinengi namkha yincani kangangokuthi iyatjhoda bonyana bangaqhubeka bahlale elizweni elinye. Lokho kwenza bonyana babuyele emuva. Iintjhijilo zakhona ngilokho bonyana imali ayifani. Amanye amazwe imali yakhona nasele uyayitjhugulula iba yincani kodwana amanye amazwe nasele imali yakhona uyayitjhugulula iba yinengi.

Ngiyavumelana nalokhu, ngivumelana nalokhu ngombana kufanele bona iinsebenzi zemabulungweni zilandele imigomo nemibandela le etjelwa babantu esele bazileko, namkha etjelwa babantu abasele bazileko bazokufuna isizo bonyana bona bangabasiza bunjani. Iye, kufanele abantu, kufanele abasebenzi laba ngaphambi kokobana balalele abantu nabo batjho bonyana la basebenzakhona imigomo nemibandela yabo ithini ngaphambi kokobana baragela phambili begodu bazi neentjhijilo zabantu laba abezileko bonyana bangabarhelebha njani namkha bangabarhelebha ngani. Benze koke lokhu abatjelwe bonyana bakwenze ukuze bonyana bangarhelebheka nalaba abantu abezileko, barhelebheke nalaba abantu abezileko khona lapho endaweni leyo la bangarhelebheka khona.

Kuqakatheke ngokobana imali leyo oyibekileko leyo yamakhambo la ozowathatha wokuya kwelinye ilizwe. Kuqakatheke ngokuthi imali leyo ingakurhelebha ezintweni ezinengi. Ngokukurhelebha ezintweni ezinengi ngitjho bonyana imali leyo ingakurhelebha ekuvaleni ezinye iinkhali zakho, namkha imali le oyibekileko ingagcina sele nawe.

Ngokubona kwami into edla imali khulu nasele unekhambo kukobana, kulokha nasele nikhamba nijama nikuthenga ukudla namkha nikhamba nijama ningena eendaweni. Iindawo ezinye la ningena khona, ukungena kwakhona kufuneka imali begodu nanoma sele senigaphakathi njalo, ezinye zezinto lapho esele nizenza nazo zifuna imali. Lokho nakhona ngikho okwenza bonyana nemali nayo igcine sele idlekile. Okhunye kukobana kuya ngokuthi nikhamba ngani la nikhamba khona. Nanikhamba ngekoloyi ikoloyi nayo iyafuna bonyana ninande niyithelela, ninande niyithelela. Niyithelela nje nikhipha imali, nikhipha imali niyayithelela, nakho lokho kuyenza bonyana imali igcine sele seyidlekile. Ngizo iinzathu lezo zokobana zigcine sele imali iphela. Nokobana nikhamba ningena endaweni ende ezinye iindawo zifuna imali bonyana ungangena kizo ngaphakathi.

Mina ikambiso engiyilandelako, yikambiso yokobana ngithathe imalami le kuyifaka ebhanga. Angizibekeli yona ekhayapha ngombana ekhayapha ngisaba bonyana ngingagcina sele sengiyidlile, namkha ingalahleka. Imalami ngiyayithatha mina ngiyoyifaka ebhanga. Ebhanga ngiyazi bonyana bazongibekela yona kuhle begodu ngizoyidinga nanyana ngisiphi isikhathi esele ngiyifuna ngayo, begodu okhunye okukuhle ngebhanga kukobana imalakho nasele uyibekile nje iyanda nanyana yinyanda kancani nje kodwana ungagcina sele sewunemali engezelelekileko ongazi bonyana ibuyaphi. Ngiso mina isikhathi, mina ngilandela isikhathi sanje sokubeka imali ebhanga ngombana imali nasele uzibambela yona namkha uzibekele yona ugcine sele sewuyidlile namkha sewuyiberegisile kwezinye zezinto zakho. Ngalokho-ke kufuze bonyana nabantu nabo bathathe imalabo le abayaziko bonyana banamakhambo ngayo bayoyifaka ebhanga.

Izeluleko zokonga imali nakane khabo ngezokobana, kufuze bonyana abeke imali. Abeke imali eyaneleko, namkha abeke imali edluleleko, kunale ayibekileko. Ngitjho lokho, ngombana uyazazi bonyana endleleni yena ukhamba uyajama, ukhamba uyathenga, begodu akazi bonyana angenza njani ngalokho. Mina ngokubona kwami ngibona bonyana abeke imali edlule le, ayibekileko, ngombana makabeki imali uyameda bonyana imali le, ayibekileko kuyimali ekazoyiberegisa nasele anekhambo, namkha nakasekhambeni, kodwana imali le, igcine sele seyiphela, ngombana ukhamba ungena eentolo, angakafiki endaweni le yena azitjele ukuthi uyakiyo. Ngalokho-ke, kufanele bona abeke imali edluleleko kuna le, esuke ayibekileko. Ngalokho uzorhelebheka bonyana nanoma akhamba angena eentolo, uzorhelebheka bonyana imali leyo igcine sele imrhelebha le, esele ayibekileko edlulele kunale ayibekileko.

Ngibona bonyana umuntu lo, ofuna ukuthatha ikhambo aye kwelinye ilizwe phetjheya, kufuze bonyana enze irhubhululo ntanzi. Ngalokho uzokurhelebheka bonyana azibonyana endaweni leyo, iranda likhuphukile namkha lehlile, namkha ezomnotho endaweni le, akaya kiyo kukhuphukile namkha kwehlile. Ngalokho uzokurhelebheka bonyana nemali le, ayibekileko le azi bonyana yanele, namkha kufanele bona abeke enye imali. Ngalokho uzokurhelebheka, kodwana umuntu loyo, wakhamba angakalenzi irhubhululo la, uzokudobha ikinga phambili. Uzokudobha ikinga phambili, ngombana angathola bonyana imalakhe leyo, yincani khulu, akakghoni ukwenza izinto ezinengi. Lokho kuzomenza bonyana agcindelise amakhambo wakhe la, asele awahlelileko, kodwana nakenza irhubhululo ngezinye iindawo, ngendaba yomnotho, lapho uzokwazi bonyana ngiyiphi imali efanele ayibeke, namkha yimalini le, ekufuze bonyana ayibeke.

Imalakhe le, irhunyezwe kukobana iindawo njengobasazi bonyana kunemali abayiberegisawo kwezomnotho. Ngalokho-ke imali ebayiberegisawo kwezomnotho azilingani, azilingani zemnotho zikwezinye iindawo, Ngalokho-ke wena ungazitjela bonyana imali onayo le, yinengi, kodwana nasele bayithatha bayitjhugulula, bayitjhugululela endaweni leyo, ungayiboni bonyana imalakhona yincani, kodwana kwezinye iindawo, ungathi mawuyako uyibone imali le, nasele bayitjhugulula ibayinengi khulu. Ngalokho-ke ubanekinga nasele wena ungazi, bonyana imali le, bayitjhugulule bayenze ibayincani, ngombana imali le, igcine sele ibayincani ukugcindelise amanye amakhambo ebukufanele bona uwenze. Njengoba ngitjhwile, bonyana kufanele bona wenze irhubhululo ntanzi ngaphambi kobana uthathe ikhambo lakho.